Kuzofanele amadoda aqinisekise ukuthi asebenzise izidakamizwa ngokufanele, ngokuba uma basebenzisa izidakamizwa ngokungafanele noma nokudakwa, inkinga ukuthi bese impilo yabo ayibi ngendlela okuyiyona, futhi ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa nokudakwa, kundulela nokuthi umuntu angacabangi kahle, ngokuba usuke esedakiwe.

Mina ngingathi amasu angatholakala kungaba lula uma uthisha, uma kungaba nothisha abazimbandakanya nezempilo, bese bashayela kwabezempilo babacele ukuthi sicela nize nizoyifundisa ukuthi usizo lokuqala silwenze kanjani. Njengoba sikhona ezikolweni, kuyadinga ukuthi wonke umuntu noma abanye abafundi abaqokiwe bakwazi ukusebenzisa bakwazi ukusebenzisa usizo lokuqala, ukuze bakwazi ukusiza, noma bavimbe ukuthi kungabi khona oshonayo, ngoba kwesinye isikhathi uma ningalwazi usizo lokuqala, kungaba khona oshonayo nikhona.

Ngingumhlengikazi wesikolo, uma kungenzeka isimo esifana nalesi, kokuqala, ngingamusiza ngosizo lokuqala, ebese emva kokuba sengibonile ukuthi ube umfundi usesizekile kuleyo ndlela, bese ngihlala naye phansi, sixoxe, ukuze ngithole ukuthi ukhathazeke kangakanani. Kwenzenjani? Ukuze ngikwazi ukuthola umsungulwa wokukhathazeka kwakhe, nokuthi mase ngazi ukuthi ukhathazwe yini kuzoba lula nakimi ukuthi ngikwazi ukumunikeza usizo aludingayo. Kwesinye isikhathi kuba lula uma wazi ukuthi umsuka wendaba ukuphi, ukuze ukwazi ukukhuluma nomuntu, nitholane, ukwazi ukumthola ukuthi inkinga ikuphi, uzokwazi ukuthi umsize.

Mina nginguthisha wesikole, ukuze ngibone ukuthi abantwana badla imifino ngokufanele noma ngokulingana noma ngokulingana, ngingenza ukuthi imifino ihlanganiswe nerayisi, ngoba uma imifino ihlanganisiwe nerayisi, kuba lula kubafundi ukuthi badle konke. Kanti uma irayisi lingahlanganiswanga nemifino, abafundi kuba lula ukuthi bathathe imifino bayifake emgqomeni kadoti, badle irayisi kuphela, kanti uma zihlanganisiwe, bazoyidla imifino.

Njengesicishamlilo, ngingasho ukuthi ningatatazeli, ningapheli umoya. Kodwa qinisekani ukuthi endlini lapho kunomlilo khona akunamuntu. Cinisekani ukuthi amanzi eniwasebenzisayo ukucisha umlilo ahambisana nenhlabathi ukuze umlilo ungabhebhetheki.

Kubalulekile kakhulu ukuhlanza noma ukugeza ngemva kokushona kothandekayo, ngoba uma kushoniwe kuye kucatshangwe ukuthi kusuke umndeni noma ikhaya lisuke limbozwe yifu elimnyama. Ngakho-ke, ukuhlanza noma ukugeza kuba isiboniso sokuthi kusala phansi ubumnyama noma kusala phansi amabhadi. Ukuze abasele, abasaphila baphokophele phambili ngempilo, baphile ngempumelelo.

Amadoda asebenzisa kabi izidakamizwa futhi ayadakwa. Kuze kube bengcono uma beya emtholampilo, beyokunakekelwa kahle ngokwezempilo, nokuthi bakwazi ukukhokhela loko kunakekelwa.

Ngokubona kwami ngibona ngathi izikole azinikwa kakhulu izinto zosizo lokucala. Ngicabanga ukuthi usizo lokuqala ezikolweni lukuhlala ehhovisi, kanti abafundi esikhathini esiningi bayaludinga usizo lokuqala. Kungaba ngcono uma usizo lokuqala kungahlala emakilasini, bafundiswe abafundi ukuthi bangasizana kanjani ngosizo lokuqala.

Ukudla okubalulekile ezinganeni ezikhulayo, ukuze zisizakale zikhule ziqine futhi ziphile kahle, imifino kanye nezithelo, bese ziphuza amanzi.

UThabo kuyomsiza ukuthi aphuthumele ngasemtholampilo wangakubo, noma ngaseklinikhi yangakubo, ukuze axilongwe, kubhekwe ukuthi unayo yini i-COVID-19 noma cha.

Ziningi izimo zamadoda ezenza ukuthi bahlukumezeke. So, i-Movember ingumkhankaso wokuthi iyawasiza kakhulu ngoba iba nawo nama-support group. Lapho bahlangana khona ngezinkinga ezahlukahlukene, bakwazi ukukhuthazana, bakwazi ukufundisana ngezinkinga abahlangabezana nazo.

Njengomhlengekazi wesikolo, ngingaqala ngokuhlenga umfundi ngosizo lokuqala. Uma ngabe udinga ukuthungwa, ngimthunge. Sizame ukwenza igazi ukuthi liyeke ukopha. Bese ngihlala naye phansi, ngimbuze, sixoxe, ukuze ngikwazi ukuthola ngokomqondo wakhe ukuthi ukhathazwa yini.

Ngocwaningo lwami kuyavela ukuthi izimoto zishayisane ngobuso zombili. Ngakho-ke, abagibeli balimele kakhulu. Bayabopha, futhi kumele baphuthunyiswe esibhedlela. Abashayeli bona, nabo balimele kakhulu.